Isikhathi esifanele sokunikezela kwezemidlalo phakathi nesonto lesikole singaba phakathi kwemizuzu ewuteti kuya kwewu-sixty ngosuku. Lokhu kusiza izingane ukuthi zihlale ziphilile zithole isikhathi sokuphumula engqondweni, kodwa zingakhathali kakhulu. Kungcono uma kwezemidlalo kwenziwa phakathi nezifundo noma ekupheleni kosuku lwesikole ukuze kube indlela yokuphumula ngemumva kokugxila ezifundeni zabo abafundi. Lokhu kusiza nokugcina ibhalansi phakathi kokufunda nokuzivocavoca.

Njengomzali ngizwa ubuhlungu nokukhathazeka lapho ngibona ingane yami ihlaselwa enkundleni. Ngizizwa ngifuna ukuyivikela kodwa ngizama ukuzithiba ukuze ngingangeni ngendlela engafanele enkundleni. Ngizosondela kuthisha noma kumqeqeshi ngimazise okwenzekile ukuze kuthathwe izinyathelo ezifanele. Ngifuna ukuqinisekisa ukuthi izingane zifundiswa ukudlala ngobuqotho nokuhlonipha.

Ngokubona kwami imidlalo yesintu idlala indima ebalulekile ekufundiseni izifundo zokuphila ezifana nokusebenza njengeqembu, ukubekezela, nokuba namandla okuqina empilweni. Le midlalo ifundisa izingane ukuthi ukubambisana kubalulekile ukuze kuzuze wonke umuntu. Ifundisa nokuthi impumelelo ayifi ngephutha kudinga ukubekezela nokuzama kaningi. Iphinde isize ekwakheni ukwezithemba, inhlonipho nobunye emphakathini. Okubalulekile empilweni yabantu nsukuzonke.

Ngingamtshela uMahlengi ukuthi, kulungile mngani wami ungakwazi ukwenza izinto kahle ngaso leso sikhathi ngoba sonke siyafunda futhi siyazama. Ngimkhumbuze ukuthi umdlalo siwudlala ukuze sizijabulise sisebenze ndawonye njengabangani, hhayi ngoba sifuna kuphela nje ukunqoba. Ngingathi kuyena hamba kancane Mahlengi sizokusiza, akusiwona umncintiswane lona siyadlala nje sibonge isikhathi ndawonye. Lokho kungamfudumeza inhliziyo yakhe futhi kumenze azize eqinisekile ukuthi akayedwa nanokuthi sisuke sichitha isikhathi hhayi ngani ngoba sisuke sincintisana.

Izikole zingakhulisa ukuzibandakanya kwezingane kwezemidlalo ngokwenza imidlalo ibe mnandi kakhulu, ibe lula futhi ifinyeleleke kubona bonke. Kufanele zinikwe ithuba lokukhetha imidlalo abayithandayo ukuze bazizwe bethokozile. Ukufaka imidlalo yesintu kungabasiza labo abangazithembi, kanti imivuzo emincane noma ukuhalalisela kungakhuthaza abaningi. Othisha nabazali bangase babe yingxenya yokugqugquzela izingane ukuze zibone ezemidlalo njengendlela yokuzijabulisa nokwakha ubungani, hhayi ukuncintisana kuphela.

Ukusebenza ngokomzimba kunesixhumanisi esihle nempilo yengqondo, ikakhulukazi entsheni lapho izingane zithatha ingxenye emidlalweni yesikole. Umzimba wazo ukukhiqiza amahomoni okwenza bazizwe bejabule futhi bephumule. Lokhu kusiza ukunciphisa ukucindezeleka, ukukhathazeka, nokunye okungezwani kwengqondo. Imidlalo iphinda inikeze ithuba lokuxhumana nabanye okwakha ubungane nokuzithemba okubalulekile empilweni yengqondo yabantu abasha.

Yebo, ngiyakholelwa ukuthi imidlalo isiza izingane zakhe ubungane obuhlala njalo. Lokhu kungenxa yokuthi ngesikhathi bedlala ndawonye bafunda ukubambisana, ukuthembana, nokuxhumana nendlela ngendlela enhle. Imidlalo ibanika ithuba lokwazi abanye babelane ngezikhathi esijabulisayo futhi baxazulule izingxabano ngobungani. Lokhu kwakha ubuhlobo obuqinile nobungapheli kalula.

Yebo, ikhona imidlalo elungele ukusiza ezingane zifunde izifundo ezibalulekile ngempilo njengokubambisana nje. Khona lo mdlalo wokudonsa izitambu lowo mdlalo ufundisana ukubambisana ngoba abadlali kudingeka basebenze ndawonye ukuze banqobe laba abanye abasuke bengale. Omunye umdlalo ukuphosa ibhola eqenjini, lapho abafundi kufanele bathembane futhi basebenzisane ukuze baqede lowo msebenzi wabo ndawonye ngokuphoselana bebodwa. Nemidlalo futhi efana noshumpu noma amagende iyafundisa ukubekezela, ukuhloniphana, nokuxhumana ngendlela emnandi. Le midlalo yenza abafundi bafunde izinto ezibalulekile bengaqapheli ngenkathi bezijabulisa. So iyakufundisa le midlalo.